Umakhelwane wami uZenani Msweli, inhlabathi uyithuthukise ngokuthi, njengoba sihlala endaweni engasemafamu, kunemizi enezibaya sezinkonzo nesezimbuzi. So, ubethatha ubulongwe bezinkomo kanye nalokhu kwezimbuzi, ebese akuhlanganisa nenhlabathi, akuhlanganise kahle kuze kuhlangane konke. Ebese uma kunetha esetshalile, izimvuno zakhe zitshale, zitshaleke kahle, futhi zimile kakhulu, zibe zinhle. Ngenxa yokuthi lesikhathi ethatha ubulongwe wabuhlanganisa nenhlabathi, la uzotshala khona, kwenzakale, kwenzeke ukuthi kube umanyolo omuhle, ozokwazi ukuthi ukhulise kahle izithelo nemifino esizitshalayo.

Ukube ngiphethe i-supermarket, ukugwema ukuthi amathani amakhulu okudla, ukuthi engalahlwa zinsuku zonke ngenxa yokuphelelwa isikhathi. Bengizokugwema ngokuthi, uma sengibona ukuthi kukhona izimpahla esezizophelelwa isikhathi, ngizehlise amanani, ngiziphe abantu ngamanani aphansi. Ngaphambilini ngibe neqembu elizokuqinisekisa ukuthi liyagada izinto ukuthi sizizonakala nini, ukuze kungaze kufike isikhathi la zonakala khona, sekudala ukuthi zilahlwe. Okungenani, zidayiselwe abantu uma isikhathi sisekahle, sokuthi zingadliwa. Zidayiselwe abantu ngamanani aphansi, mhlampe i-half price, or noma ngaphansi, ukuze ukudla kungalahlwa, nabantu abaswele bakwazi ukuthi bathole ukudla.

Izitshalo ezinye, zingaba nomthelela wokuthi zigcine zivunwa isikhathi eside ngenxa yokuthi uma, uma ngabe zitshaliwe, zithela kakhulu. Okungadala ukuthi zivunwe isikhathi eside, okungathatha amahora amaningi, noma kudinge abantu abaningana abazovuna. Kanti ezinye izitshalo ziyakwazi ukuthi uma zitshaliwe zingatheli kakhulu, kodwa zithele imbijana noma ingcosana, okwenza ukuthi ukuvuna kubelula.

Yebo, ngicabanga kanjalo ukuthi amakhasimende kufanele azimisele ukudla lokho okusesikhathini sonyaka. Angalindeli ukudla konke ukudla, ngoba okunye ukudla akubi khona ngamasizini athize. Kumele kuze kulindwe, okungenani ihlobo noma ubusika ukuze kube khona isithelo noma imifino ethize ezothela.

Ukushintsha kwesimo sezulu samanje kubi kakhulu ngoba yonke into eyenzakalayo ngesimo sezulu isiyenzeka kakhulu. Ume ngabe kufika izimvula, zifika zibenkulu, zimoshe. Ume ngabe kushisa, lishisa kakhulu, kwande izinambuzane ngenxa yokuthi ume ngabe kushisa, iyinambuzane ziyashiselwa la zisuke zikhuseleke khona, zi-feel-e, zizizwe engazuthi zingaphuma, ziphumele ngaphandle emhlabeni.

Ukubhekana nomhlaba ongekho muhle kakhulu, obulala izitshalo kubi futhi kubuhlungu ngempela ukungabe ungumlimi. Engingakwenza ukulungisa umhlaba wami ukuze ngikwazi ukuthi ngilime izitshalo zami futhi zithele kahle, ngikwazi ukuzivuna ukuthi, ngizenze kahle, ngithole ubulongwe noma amasimba ezilwane, ngikwazi ukuthi ngakhe umanyolo lapho ngitshale khona izifundo zami.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kuyesiza ngoba uyakwazi ukuthola ukuthi leyo nhlabathi ikulungele na ukuthi utshale kuyo, ungaze utshale kuyo, kumosheke imali nesikhathi sakho, osifakile utshala lezo zitshalo, kanti ngeke zize zimile. Kubalulekile ukuthi umhlaba uwuhlole ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokutshala.

Iphutha alenzile ngokugcina amazambane, ukuthi amanye awagcinwa kahle, ebese aseqala ukubola. Kanti uma kukhona angagcinwa kahle, ayakwazi ukuthi athelele nalawa amanye ngokubola, kugcine sekuba maningi amazambane abolayo.

Izinyathelo ezisheshayo abalimi ekumele bazithathe, ukuthi bazame ukugunda utshani lobu obuseduze bezitshalo, or noma bathole amakhemikhali oku-spray-a, ezokwazi ukuthi kuvikeleke izitshalo kwisikhonyana.

Yebo, bekunenkinga yokungcolo. Izitsha ebezisetshenzisiwe bezingahlanzisisekile kahle hle. Ngakho-ke kube nenkinga, kwase kwangahamba kahle.

Kudlala indima enkulu kakhulu, ngoba kuyakwazi ukuthi kuqashwe ukuba izinambuzane zingagcwali noma zingasondeli ezitshalweni ukuze zingoni izivuno, kusheshe kuthatheke izinyathelo ngaleso sikhathi zitholakala sezikhona izinambuzane.

Ukuvuna izitshalo ngezandla kuhle kakhulu, ngoba uyakwazi ukuqinisekisa ukuthi uvune izitshalo noma izithelo nemifino ezinhle esezikahle ukuthi sezingavunwa. Izinyathelo ezingathathwa ngokucatshangelwa kokuphepha kwabasebenzi, wukuthi abasebenzi basebenzise izinto zokuvikela izandla, eyifana njengama-gloves. Futhi kwenziwe isiqiniseko sokuthi lapho bezovuna khona ngezandla, azikho yini izilwane ezinobungozi.

Yebo, sengike ngalivakashela ipulazi, ipulazi lezithelo. Ngangihamba nomkhulu wami kudala. Kwakuyipulazi lezithelo, ama-apula, nama orintshi. Isithelo engasithanda kakhulu kwakuyilesi sama apula.

Lokhu kwangiphatha kabi kakhulu ngenxa yokuthi, leli pulazi selibe semndenini iminyaka neminyaka, sekuzokwenzeka lokhu manje, sebezophucwa lona. Lokho kungangiphatha kabuhlungu kakhulu, ngizame izindlela zonke ezikhona ezisemthethweni ukuze ngikwazi ukulwisana nokuthi ngingalahlekelwa yipulazi lasekhaya, lobaba omkhulu. Ngingazama ngazo zonke iyindlela ezisemthethweni ukuze ngiligcine lingaphumi ezandleni zami. Ngicabangela mina nomndeni wami, kanye nabasebenzi bami, abazohamba belambile ngaphandle kokuba leli pulazi leli ngiligcine.

Angikwazi ukuphendula lo mbuzo ngenxa yokuthi awucacisekile ukuthi udinga ukuba ngenze ini. So, ngididekile.

Yisobho lenkalankala, olake lathi lipakishiwe, langinikeza inkinga. Lali hambe lichitheka indlela yonke le, lidala inyakanyaka enkulu.

Zingaba neqhaza ekulawuleni izinambuzane ngokuthi, utshale ezinye izitshalo eceleni, ekuyizona ezizoheha izinambuzane, zingayi kule ku, zingayi kulezitshalo zakho lezi okuyizona engempela oyithandayo, nalezi kahle kahle odinga ukuthi zikhule. Okusho ukuthi, lezi ezinye iyitshalo eyizoheha iyinambuzane, zona zizobe zikhona ukuthi zididise izinambuzane ukuze zingayi kuleziyitshalo zakho, lezi eyibalulekile.

Izinhlobo zezithelo ezitshaliwe endaweni yangakithi, ukotapeya, okuthiwa u-avocado ngesiLungu, ebese kuba amampentshisi, ebese-ke kuba, kakhulukazi umango.